Leswo biha i ku va rickshaw ku pfumaleka ka vuhlayiseki lebyi ringaneke, xin'wana ku heleriwa hi ntamu loko swi ta ka swipfuno swa ku tirhisa rickshaw yi famba kahle etindhawini leti nga ri ki na tindlela letikulu, xin'wana yi endla leswaku ku olova ku vulavula ni muchayeri.

Ina, ndzi tshama ndzi xava thikithi ra bazi eka eka inthanete ntokoto wa mina tanihi munhu loyi a kota ku tirhisa inthanete a ni vonangi ni ni ku tikeriwa a ni vonangi ku tikeriwa swi a swi swi ni olovele ngopfu hi hikwalaho ka ku na swi kota ku tirhisa inthanete inthanete a ni holovi na yona.

Leswi swi hi kambirhi hi Xitsonga va ri siku ra khombo a ri tshuki nkarhi wun'wani swi kahle ku tirhisa uber navusiku tanihiloko munhu a ta va a yi vitanile hi yexe hi ku navusiku nakona like i nga fambeli xipandzamananga tirhisa transport-to u ta famba hi yini nkarhi wun'wani a swi a swi hlayisekanga hi maka ku ya ta uber ngati wa luya munhu a tirhisaka uber ku xigevenga u ta switivela njhani a va hembi va ku hi xitsonga siku ra ngati a ri tshuki swona nkarhi wun'wani swi hlayisekile nkarhi wun'wani a swi hlayisekanga nkarhi wun'wani swi hlayisekile ku transport a yi ta ku tekela va kona then yi ku yisa laha u lavaka kona.

Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona eka riendzo ro leha i ku karhala hikuva riendzo ri va ri lehini swinene se munhu wa karhala xin'wani ku pfumaleka ka mati.

Leswi ni nga swi katsaka eka mbulavulo wa mina ni nga hlawula leswaku swirilo swa vona swi fikile eka hina naswona eka nkarhi lowu taka loko ku va ri na swirilo swin'wana ku na ndhawu laya ebazini u tsala u hoxa kwalayani swi lemuka ta swi vulavula so xin'wana ni nga xi adirese ya i nga xi nga xi vulaka i ku va ku pfumaleka ka mati ni swakudya sweswi swo fana na mati a mi nge herile hi mona naswona ku karhala hi xave tibazi tin'wani ti le kuteni mi ta ti na vu comfort ti tleleka kahle ngopfu ku karhala hayi a swi nge he vi kona.

mina a ndzi ta ya e eJohannesburg a ndzi ta ya eJoni ahh hinkwayo hi mhaka ku ri a ni ku tivi ejoni a ndzi ta ya ejoni tanihiloko ni ri munhu loyi a humaka exifundzheni xa Limpopo a ndzi ta tsakela ku ya eJoni ndzi ya tiva doroba ndzi ya vona tiyindlu ta tikulu ni vona tikhampani letikulu loko ni ya ni ya vona na le ka capital city ya Johannesburg.

Ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni ni nga hlamusela leswiwani leswaku swi katsa swilaveko swa vanhu swilaveko swa vanhu hi swo swi hina na.

Leyi va hlanganaka na yona to fana na laha ni humaka kona swibedhlele swa kona kumbe tliliniki swi va swi ri ekule naswona ti-transport ta kayivela swinene.

Hi le kukulu swinene hikuva emagondzweni bindzu ra le maghondzweni va ku va rhwala nhundzu swiendla leswaku swo durha swinene mali ya kona ku va ya le henhla yi chavisa.

A ni nge voni ku yi na ntshikelelo eka mathekisi hikuva loko ni langutile bolt yi durha ku tlula mathekisi se loko vanhu va khandziyaka mathekisi ni nakoho hi luya na luya hi ku bolt ya durha taxi hi yona yi nga chipa mara nkarhi wun'wani va lava va mathekisi a va khomi kahle tikhasimende ta vona kumbe ti vaxavi va vona vakhandziyi hikuva va va kholela nkarhi wun'wani se munhu yi ze ha hleketa no kuma ximalana a ya ku yi a ya khandziya yona bolt a request yoho.

Lexi xivutiso a ni swi tivi ku ni ta xi hlamurisa ku yini hi thekinoloji leyi tirhisiwaka ngopfu eka matirhelo ya manguva lawa yo rhwala nhundzu emagondzweni thekinoloji mi ni nga vula ni ku mobile devices drivers ni nga katsa yona.

Mfumo maphorisa ma va kona eka ku lawula ndhawu leyi va vulavula na vanhu lava va va kombisa ku tinyimpi a ti se tshama ti tisa swilo swa kahle.

Purasi na ku tshikeleriwa ka ku fambisa tinhundzu na ku va tinhundzu to fika hi nkarhi.

Lexi mina ni nga xi endlaku before ni ya kwale etikweni leri ni nga ta va ni le ka rona ndzi ta se ni ta sungula ni endla vulavisisi hi mhaka ku ri loko no tshuka ni kha ni lava ku ku hayara movha ku hira movha etikweni leri ni fanele ni swi endlisa kuyini hi ku endla tano na tshemba ku swi ta ni olovela ku na loko se ni fika le etikweni ni swi kota ku ku hira movha ni fane ni endlela hi ndlela leyiwani na ku dyondza dyondza nyana ririmi ra vona a hi swi tekeni a va xi tivi a va swi tivi xi ririmi ro fana na Xinghezi.

Eya, wolowo i ntiyiso leswaku ku na xihlawuhlawu leswaku vachayeri va mathekisi va nonoha, ya va tikisela hikuva nkama un'wani loko wo famba hi thekisi ya wena i layiche rixaka ra wena va ta n'wi chicha munhu luya a va nge lava ku tiva ku munhu loyi i xaka ra wena kumbe a hi xaka a va lava a va lava ku tiva leswi swi endlaka ku mhaka ya ku swi endlaku mhaka yi nga tshamiseki hikuva sweswo ni famba na rixaka ra mina kumbe ni famba na maxaka ma mehe mambirhi lava vona layicha maxaka ya mina va lava ku lava ku chicha maxaka ya mina hi ndlela leyi a swi tshamisekanga nakan'we wa nonoha swinene.

Ku titwa u nga ntshunxekanga hi mahanyelo ya muchayeri kumbe ku chayela magoza lama ni nga ma tekaka i ku va ku ni swi rhipota ku fanele ka social media ku swinghenisa ku ri hayi mehe ni hlangana na mhaka ya so so vanhu a hi veni kahle kumbe wun'wani swi tshama swi n'wi endlekela then loko yi tele se hi koho hi nga teka goza ra kahle.

Mina ni nga hlawula bazi ra ra ra riendzo ro leha hi ku bazi ra riendzo ro leha ri va ri ri kahle swinene ri na swilo hinkwaswo ku khandziya rona ra tsakisa na Wi-Fi yi va yi ri mahala ti-seat ta kona ti hlayisekile.

Xana u nga swi tsakela ku tirha exitichini xa petiroli etlhelo ka freeway? Ni nga ka ni nga swi tsakeli mina eka nkarhi wa sweswi vugevenga byi le henhla laha Afrika-Dzonga ni nga ka ndzi nga swi tsakeli a ku hlayisekangi.

Ndzi nga n'wi byela leswaku munghana ku na riendzo ni lavaka ku ri hi famba eka hi rona hi mhaka ku swo hakela ni ta hakela mina. Loko ndzi famba ndzi ri nexe ndzi ta fika ndzi borheka so munghana loko ni ri na wena ha swi ta va leswinene hi ta fika hi hungasa ndza ku rhamba leswaku hi famba swin'we na swi tiva ku wehe i nge ni disappoint munghana mina na wena hi suka kule i khale hi kha hi hanya swin'we. Ndzi tsundzuka na riendzo leriya hi nga tshama hi famba hi ya ka eka rona swin'we hi fiki hi hungasa kahle a swi sasekile swi xongile swonghasi.

Ti kuma timhangu to tala hikwalaho ka yini i ku va yi free ende movha a yi hatli ku yima a yi yimi hi ku olova tanihiloko munhu va pfulela timovha ta tsutsuma swinene.

ku hi yihi mintlhlontlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko va cinca kusuka eka mali ku ya eka ku hakela hi smart card emabazini? I ku va ka van'wani smart card leti ti nga tirhi network yi nga endli swona.

Hikwalaho ka yini u vona swi ri na nkoka ku va u ri na pasi ro famba hi bazi? Swi endla ku munhu a va a hlayisekini ematiko mambe leswaku u le tikweni leriya hi nawu a wo ta ya hi ku famba njhe u nghene etikweni rero hi nawu swi endla na vuhlayiseki bya wena loko va ku yimisa va hatla va swi tiva.

Endzela ndhawu ya le kule mara a ndzi nga tirhisi bazi.

Mabazi va terheka hikwalaho ka ku va va nga kumi ntsengo wa kahle naswona va tirha ti-hours to leha esikwini ntsengo ntsengo lowu va wu kumaka wu va wu nga enerisi swona ku za va inana va va tereka va lava ku engeteriwa mali ku ntirho wa vona wa .

I transport-o leyi tirhisiwaka leyi u yi vitanaka i foni u tlhela u hakela eka nkarhi wolowo leswaku yi ta yi ta ku teka ku ku yisa laha u lavaka kona u kha u swi tiva ku u hakela mali muni.

Leswinene hi ku famba na hi bazi navusiku i ku va bazi ri fika la ri ya kona xin'wana xi xo xo biha i ku va u nga hlayisekanga laha u nga ta fika u chika kona.

Leha na n'wana loko ni ri ndzi ri eka riendzo ro leha na n'wana ndzi ndzi ndzi ti lulamisela hi laha ndzi va ndzi teke swimbalo leswi ndzi nga ta swi tirhisa na swakudya leswi hi nga ta va hi kha hi dya kwala ndleleni hi va hi ri na mati.

Ni nga endla leswaku bazi rin'wana na rin'wana ri va na swiletelo laha vakhandziyi loko va vona swin'wana hi bazi leriwani va kota ku fonela xitichi xa maphorisa.

Ti-smart card hi loko munhu a hakela online a swa ha zi swi lava a tirhisa mali.

I ku tlakuka ka mafurha ku tlakuka ka mafurha hi swona swi endlaka leswaku mabazi ti .

Swi olovise leswaku a ka ha ri na mhaka ya ku ni fane ni ya xopeni swi swi ni olovisela ndlela leswaku ni kota ku saver na mali ku hlayisa mali ni nga ha fambi mpfhuka ku ya xava khadi ni tixavela .

Bolt i khampani leyi tirhaka ku fambisafambisa vanhu yi va yisa la va lavaka kona naswona munhu yi n'wi pfuna hi ku n'wi fikisa la a hi ku n'wi fikisa hi xihatla la a lavaka kona hambi ri perile a ri pelangi naswona munhu u tirhisa app ya yena ku hi hi ku hi inana yi n'wi tela la a vaku a ri kona.

Mina a ndzi ta tirhisa xitimela ku rhwala nhundzu hikuva xitimela xi chipini xi chipile swinene ku tlula tiraka.

Loko xiyimo xi ri tano ndzi boheka ku sungula ndzi hetisa ntirho wa mina mhaka wa wa nkhuluko wa timovha ndzi ta swi vona kwele patwini kambe ndzi ta teka xiboho xa mufambisi leswaku ndzi tirha hikuva ku loko ndzi nga tirhi ntirho wu ta ni helela.

Yi ndzi vave ngopfu a ndzi titwangi kahle ndzi twe ku vava ngopfu hikuva a ndzi fanele ndzi ya eka riendzo ro karhi a ndza ha kotanga ku fikelela eka riendzo rero hikwalaho ka network ndzi boheka ku teka magoza man'wana kambe a ma vuyanga ma ma humelela hikwalaho ka macheleni.

Tindlela ta switimele a ti fanele ti hlayisiwa hi ndlela leyi munhu a nga koti ku hundza ku hundza swona switimela ntsena naswona ku va ku ri na varindzi lava rindzaku.

Bindzu ra ku lombisa mimovha ndzi vona ri ri na mali swinene hikuva loko munhu a ta va a lombile movha ku na mali leyi a yi humesaku n'hweti na n'hweti, ku tlhela ku va na swiletelo ku tlhela ku va na ti na ntswalo lowu va ku kona na ku munhu a lombile movha naswona loko ko tshuka ku endleke swin'wana swa so, ku va na penalty la ku laha munhu a a koxiwaka mali yo karhi naswona loko movha wu yiviwa u ya mahlweni u hakela.

Ndzi ta fika ndzi hlamusela maphorisa leswaku tanihi muchayeri ndza wu tiva nawu wa patu kambe mutirhikulobye loko ndzi jika i ndzi u le ku ndzi saleni hi le ndzhaku no ze ndzi kongoma kwala, leswaku u na munhu a nga ku ndzi saleni hi le ndzhaku ndzi fike ndzi teka patu ra right ra xinene na yena a ku ndzhaku ni kona, ni teke ni ni teka patu ra xinene ra ximatsi na yehe i fika a teka ra ximatsi munhu loyiwani i le ku ni ndzi landzeleleni.

Mutirhikuloni xana swi nga va swi lo yini namuntlha mi ngo lo paka kwalano mi na ni pakaka kona mutirhikuloni hi nga va hi ri ku holoveni ndzi kombela mi ni byela mina a ndzi a ndzi swi lavi ku tshama ndzi kwatile kumbe ku kwatisa munhu, a ndzi kombela mi ndzi byela ku ri ndzi mi dyohele yini a ndzi kombela mi ndzi hlamuseta leswaku ndzi mi dyohele yini loko ndzi mi dyohelini ni kombela mi ni rivalela.

Timayini ta khale a ti tirha hi malahla ku tirhisiwa switimela a swi tirha hi hi malahla a swi famba hi malahla kambe sweswi switimela swi tirha hi gezi na le timayini va tirhisa gezi va va va ri na gezi leri va ri tirhisaka.

Ku ze vanhu va lomba mimovha movha wa durha swinene so loko munhu a a va a lombile swi vula leswaku a nga fikeleli ku xava movha cash movha i nchumu wun'wana wo durha swinene.

Movha wa muganga wu nga va kona hikwalaho ka ku lava ku pfuna ka xiyimo xa njhani swiyimo swo fana na loko emutini wun'wani va lahlekeriwini laha wu nga pfunaka ku ku ka mati ku rhwalela misava leyi nga tshukaka yi yi akela le kumbexani.